Ndi zwishumiswa zwa u ita uri vhathu vha kone u ḓi langa tshelede ya u ḓisa zwishumisa kha kha kha kha kha kha kha lushaka for u langa mutakalo ya vhathu zwibadela a huna dzi tshumelo, nṋe tshenzhemo yanga ndi ya uri muvhuso a u kho ṱoḓa u renga zwithu zwo linganelaho u thusa lushaka.

Kiḽiniki hafha vhuponi ha hashu tshumelo ndi a fhasi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mishonga, zwi tshi ḓa kha zwithu zwine zwa tea u vha uri hu kho tea u vha u khou thusiwa vhaaluwa a hu na zwithu zwo fhelelaho na zwishumiswa zwine ra nga ri zwo linganela uri mushumo u vhe u khou tshimbilesa zwone nga ḓuvha.

Nga uri asi vhoṱhe vhane vha vha tshitshavhani vhane vhaya kona u ḓiwana vha khou swikelela zwithu zwa private, ndi ngazwo vha tshi tea u to ḓi imisela uri vha ite uri vha wane uri na vhathu vhane vha si kone u dzi swikelela vha wane pfhanelo dzo no lingana uri vha a ḓiwana na thuso ine yanga i ya lingana.

Ndi vhona uri kha hu isiwe mishonga yo linganelaho, hu tholiwa vhaṅwe vha vhashumi vho no ḓo ya vha tshi thusa u isa mushumo phanḓa u ṱhogomela vhaaluwa. Iṅwe nḓila ndi ya uri hu nga itwa nopfhi hu bikiwe uri arali tshifhinga tshi tshi ngavha tshi hone tshi tshi tshi tshi tshi ḓo vha tshi khou lenga ngauri vhathu vho ḓala, hu ḓo ḓi fhiwa vhaaluwa zwiḽiwa vhaṅwe vhathu vha ḓovha vha kho fhiwa zwiḽiwa, mishonga i dzule i hone, dzi ambuḽentse dzi ḓi dzula dzi hone uri arali ha itea zwiṅwe zwithu muthu a ḓi kona u gidimiseliwa kha vhuṅwe vhuongelo.

Nga u thola vhaṅwe vha vhathu uri hu kone u vha na tshumelo ya vhuḓi kiliniki, ngauri hu shotha vhashumisani vhane vha nga kona uri vhanwe vha vha vha khou nwala fhasi, vhaṅwe vha vha vha khou dzhia dzi temperature dza vhakegulu, vhaṅwe vha vha vha khou kona u vha vha khou thusa vhathu mishongani na u renga mishonga ya dzula i hone na zwishumiswa zwa dzula zwi hone na dzi ambuḽentse dza dzula dzi hone uri arali i tshi tshi sibadela tshi sa koni u ita izwi, muthu a kone u fhirisela kha tshiṅwe kana kha iṅwe kiḽiniki.

Zwi ita uri mushumo u ongolowe vhathu vha sokou dzula vha lindele ngauri vha ḓo wana uri mushumi u khou ita mushumo wa vhathu vha ṱanu a eṱhe, zwino zwi ita uri mushumo u si kone u tshimbila zwavhuḓi, ndi hezwi zwine vhaṅwe vhathu vha ḓo humela mahayani vha songo thusalea.

Tshiimo etsho ndo no ṱangana na tsho nda ḓi tou huma ndi songo thusalea nga uri, tshifhinga tsho ḓi to fhela ro lindela tshifhinga tsha u vala tsha swika vha vala, wa ḓi tou humela hayani u songo thusaleya.

Vhona unga muvhuso u tea u ita uri u ḓise zwoṱhe zwi shumi zwine vhashumi vha tea u zwi shumisa ngauri tshine tsha ita uri hu si vhe na na na tshumelo, vhaṅwe vhashumi vha mbo ḓi ḓi yela kha dzi private ngauri vha ḓo wana tshiṅwe na tshiṅwe tshi hone tshine tsha ita uri vha kone u thusa vhathu, ngori vha funa mushumo wavho zwino hu sina zwishumiswa zwi ita uri na mushumo u konḓe. So ha ḓisiwa zwishumiswa mishonga zwithu zwoṱhe zwine zwa nga ita uri mushumo u bveledzee, ee vhashumi vha nga kungea vha takalela u shuma ngori vha ḓovha vha kho wana zwine vha tea u zwi shumisa.

Zwi ita uri mushumo u leluwe ngori hu ḓovha na vhashumi vhanzhi vhane vhaṅwe vha ḓo kona zwifhio vhaṅwe vha ḓovha vha kho thusa vhafhio vhaṅwe vha ḓa vha khou ita zwifhio, ngori vha ḓa vho gudisiwa vha tshi khou ḓivha mushumo. so ndi vhona i yone nḓila ya vhuḓi ine ha nga thusiwa vhathu zwi ḓo ita uri na mushumo u leludzeye.

Zwi ita uri mushumo u lenge u fhela, zwi ita uri hu sivhe na tshumelo ya vhuḓi zwi ita uri vhaṅwe vha vhathu vha humele mahayani vha songo thusalea, vhaaluwa vha sokou ḓi vha sokou dzula ḓuvha ḽoṱhe husina tshumelo ine vha khou khou iwana, ngauri muthu u vha a sina nungo dzine anga ḓi shumisa ngori vha ḓovha vho vho neta vhashumi vha dovha vha vha si tshena nungo dza uri vha kone u isa phanḓa na mushumo zwine zwa ita uri tshumelo i sa i wanale.

Nga uri vha ḓo wana uri dzi kiḽiniki a dzi ngo ḓala, i ngavha i nthihi kha muvhundu woṱhe zwine zwa ita uri vhathu vha bvaho kule na vhaṅwe vha ḓe hanefho fhethu hu nthihi vha vha ḓo wana uri yo ḓala ngori vhathu vho ḓalesa u fhira dzi kiḽiniki uri vha nga wana uri kha eḽo shango huna kiḽiniki nthihi mara vhathu vho no kho lwala ndi vhanzhi, zwine zwa kombetshedza uri vhalwadze vhoṱhe vha ye kha heneyo kiḽiniki nthihi.

Vha tea u sedza uri ndi vhafhio vhathu vhane vha zwi khou konḓa tshoṱhe na vhaaluwa vha thoma ngo u thusa vhone ngauri vhaaluwa a vho ngo fanela u swika vha lindela na muthu ane u khou balelwa a si ane muthu ane a tea u swika a lindela, so nṋe ndi vhona uri vha tea u sedza dzikhaedu dza vhathu vhane zwi kho to konḓa tshoṱhe na vhaaluwa uri vha thome nga u lafha vhone.

I nga leludza ngauri i nga ita uri ri dzule ri khou ḓivha uri kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri na tshivhalo tsha vhathu vhangana na vhathu na vhone vhane vha nga ḓivha uri kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri na tshivhalo tsha vhathu vhangana vhane ri khou vha lafha, vhathu vha to ḓivha uri ṋamusi ri zwi amba uri hu ḓo ḓa vhathu vha fumi kana vha fumi rathi kana vha fumi mbili. Zwino i ita uri hu leludzee mushumo i ita uri na madokotela a dzule a khou ḓivha na mishonga i dzule i hone zwi ita uri hu dzule hu na tshiṅwe na tshiṅwe.

Ee ndo no ḓi wana ndi kha heyo thaidzo.

Uri hu tea itiwa upfhi hu isiwe dzi dzi dzi ambuḽentse mivhunduni dzi tshi o ṱola vhathu dzi tshi vha thavha na u vha hayela, uri vha dzule vho hayeliwe uri ṋamusi hada miṅwedzi i sa fanihoi ine i nga ita uri muvhili wa muthu u pfhe u khou tea u lwala vha ḓo dzula vho hayeliwa.

Ndo kona u lindela ḓuvha ḽoṱhe ndo ya nga matsheloni u swika ḽi tshi khou ya kha kha kha kha kha kha kha kha mathabama husina tshumelo ine nda khou i wana, ende zwa ita uri ḓuvha ḽanga ḽa sivhe ḽa vhuḓi ngori ndo humela hayani muvhili wanga u tshi khou vhavha ndi songo wana mushonga ndi songo wana thuso.

Vha ḓo wana uri vhathusi kana vhashumi ndi vhaṱuku, zwine zwa ita uri tshumelo i tshimbile nga u ongolowa nga uri a hu nga vhi na na na u ṱavhanya ha zwithu mishonga i ḓo lenga.

Ndi vhona uri nḓila ine yanga fhungudza u u u vha na tshifhinga tshilapfu zwibadela, ndi u ita uri muvhuso u ise vhashumi vhanzhi na mishonga.

Ndi vhona zwi sa nga ḓo tshimbila zwavhuḓi nga uri zwa u to buka zwi nga vha na thaidzo nga murahu ha musi hu tshi vho ḓa vhaṅwe vhathu vha ne vha nga wana uri ha khou kona nga hetsho tshifhinga zwi khou konḓa tshoṱhe mara vhone vho no ḓi itela mini vho vhono ḓi bukela ende na vhone a vha kho farea zwavhuḓi vha kho vhona uri vha nga vha vha khou pfha u vhavha ha thoma u dzheniswa hoyo muthu, haḓa hu ḓi dovha hu ḓe vhaṅwe vha wane uri hu khou dzhenisiwa vhathu phanḓa havho mara vhone vho vho buka, a zwi nga vha fare zwavhuḓi vha tshi khou hama vha songo vha songo thusalea. So nṋe ndi vhona uri nḓila ya khwine ndi ya uri o yaho nga tshetsho tshifhinga hu thusiwa ene hu tea u itwa upfhi hu engedziwe kiḽiniki ivhe khulwane na vhashumi vhavhe vhanzhi uri tshumelo i kone u vha khulwane.

Ndi vhona uri zwi ngavha zwi tshi itwa nga uri vha nga wana uri vhuendi a vho ngo to dzula zwavhuḓi kana a huna zwi gonṱiri zwine zwa nga ita uri vha wane uri ha vhathu vha khou swika nga tshifhinga, ngori fhethu hune ha vha hu sina tshigonṱiri kha dzi nḓila dzedzi dza dza dza dza dza dza mavu zwi ita uri goloi i si to tshimbila zwavhuḓi i nga si to swika zwavhuḓi ngori i nga nga isa wa ya gidimesa.

Ee, ho vha na khombo ya goloi ri tshi khou bva tshikoloni ambuḽentse yo lenga u swika, thaidzo yo vha ya uri hovha hu si na tshigonṱiri lune ambuḽentse i nga kona u gidima ya swika hafho fhethu nga u ṱavhanya, so zwa ita uri i lenge u swika ngori vha vha khou lwelwa u gidima zwavhuḓi ngori nḓila ya i na madindi i songo to naka.

Tea u vha na muthu ane a to rumelwa upfhi kha hoyo muvhundu havha hu na zwithu zwa so u tea u gudisiwa uri avhe a tshi kho kona u dzhia tsheo, uri anga vha akhou thusa uri vha vhaongi vha tshi sala vha tshi swika vha wane zwi khwiṋe kana ono ḓi fara mushumo a tshi khou thusa fhaḽa na fhaḽa.

Tshumelo i tea u dzula i hone i tea u ṱavhanya dzi ambuḽentse dzi tea u dzula dzi hone, uri dzi tea u vha dzi kho mona mona uri ṋamusi anga itea khakhathi muthu a kone u thusalea nga u ṱavhanya.

Zwi ita uri tshumelo i lenge i ongolowe ngauri dzi ambuḽentse dzi nga si kone u gidima fhethu hune ahuna zwigonṱiri ndi fhethu hune havha na madindi, nḓila dza hone ndi dza mavu, a hu a hu ngo naka hu na madindi zwi amba uri zwi ita uri tshumelo i ongolowe hu si vhe na na na na na thuso ya ya u ṱavhanya.

Zwi ita uri hu vhe no sokou ṱhogomela ha u ha u ṱavhanya hu vha hu si na tshifhinga ngori vha vha vha tshi khou shuma nga mutsiko vha fhasi ha mutsiko, vha vha vha si na ndavh, a zwino vha vha vha khou tou ri vha kone u tou fhedza zwe vha vhudziwa, a vha koni u langa nyimele ngauri ri ḓo ita uri zwi tshimbile, vha ita uri ri kone u ri ite uri nga hune ra kona uri ri kone u thusa vhathu vhoṱhe u ya nga zwiimo wa sa ambisa zwone, so zwi ita uri vhathu vha si tou wana tshumelo yo nakaho.

Ndi vhona zwi songo tou leluwa ngauri vha tshi swika hangei vha ya ofha uri vhaṅwe vhathu vha ḓo zwi vhona kana vha nga vha amba uri hu na muthu hoyu u kha tshiimo tshifhio na tshifhio, zwi vha zwi songo tou leluwa nga nḓila yo nakaho, zwi vha zwi khou vha fha mutsiko na dzi khakhathi.

Ee, vha mbo ḓi ita uri vha founele uri hu ḓe muṅwe mishonga nga u ṱavhanya, vha ya ita uri miṅwe mishonga i swike ngauri i vha i khakhathi ngori vhathu vha dzula vha khou lwala vhakegulu vha dzula vha khou pfha uv havha, so vhathu vha hafha kha hoyu muvhundu wanga vha i ita uri zwi ṱavhanye zwi zwi thusane vha ita uri mishonga i dzule i hone.

Thaidzo ya vhathu vhane vha dzula afho ndi u humbula uri vha khou tea u ya kha dziṅwe dzi kiḽiniki dza maṅwe mashango, vha khou thoma u vha na thaidzo ya zwiendedzi uri vha khou tou wana tshelede ya zwiendedzi uri vha bve hafha kha shango ḽavho vha tshi ya kha ḽiṅwe shango.

Hu ṱoḓea uri kiḽiniki heyo i ḓovhe i ite uri miṅwe mishonga i ḓe futhi muvhuso u tea u thusa, muvhuso u tea u shela tshanḓa wa itela uri hafha fhethu hu dzule hu na mishonga.

Ndi u itela uri i thuse vhakegulu vhoṱhe vhane vha balelwa u tshimbila na dzi thaidzo dza maṱo, i ita uri i vha thuse uri vha kone u nga vha khou zama u vha itela mangilasi na zwithu zwi yelanaho na mishonga ya milenzhe ngori vha a balelwa u tshimbila, vha ya balelwa na u vhona ngori vho ri alutshela havha vhathu.

I tea u sedza kha uri mutakalo wa vhathu vha heḽo shango wo ima nga nḓila ya hani na u thusa vhathu vhahulwane u thoma, vhaaluwa uri vha thusalee u thoma ngori ndi vhone vhathu vhane vho ri farela mvelele na zwoṱhe zwashu u bva murahu, ndi vhone vho ri alusaho.

Ndi ya uri muthu u tea u dzula a na mutakalo wavhuḓi, a ḽa mitshelo, a ḽa zwithu zwi re na pfhushi, zwi ita uri a dzule a na nungo a kone u lwa na tshitzhili tshiṅwe na tshiṅwe, maswole a muvhili wawe a dzule a na mini, o lindela uri na musi ha nga ḓa khakhathi na malwadze a pfhukela.

Ndi uri mishonga i ḓo shotha kana mishonga a i nga dzuleli u vha hone ngori hoyo muthu u ḓo dzula a kho ṱoḓa mushonga ende mishonga i ḓo fhela, zwino zwi ita uri vhathu vha balelwe ngori vhaṅwe vha ya pfha u nga ri vho tou neta kana kha musi a vha tsha ṱoḓa u shuma ngauri hoyu muthu ha khou fhola.

Ndi takalela uri hu dzule hu na dzi ambuḽentse na madokotela ane a tou dzula u sedzana na vhathu vho huvhalaho uri a tshi tou swika a nambe a vhe a khou pangiwa haningei lufhirani lwa vhathu vha lwalaho uri a ṋambe a vhe a khou itiwa u pfhi mini, hu vhe hu khou lugisiwa zwithu zwawe na mishonga i dzule i hone, nga maanḓa zwi tea u ya na nga miṅwaha uri a mualuwa ndi ene ane u tea u thoma u dzhena a phanḓa u thusiwe ene ngo ṱavhanya ngori vhaaluwa vha vha si tsha tou vha na miraḓo yo omaho u fana na ṅwana.

Vha tea u thoma u fanela u ita uri vha vhone uri vhuponi havho ho naka a hu na tshika, vha dovha vha vhona uri vha ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi, vha dovha vha vhona uri vha ita uri vha ite dzi nyonyoloso.

u ya phanḓa uri hu vhe na dzi ambuḽentse dzine dza dzhena zwiṱaratani dzi tshi gidima dzi tshi yo u dzhia vhathu vhane vha vha uri vho huvhalelwa na uri tshibadela tshi vhe tshihulwane, hu vhe hu tholiwe vhathu vhanzhi vhane vha nga shuma vha ita uri tshumelo i si lenge kana i ongolowe.

Ndi nga mu livhuwa nga u thusedza, nga u ya sibadela ri tshi kiḽina ri tshi vha thusa na nga uri na mahayani avho ngori vha ri farela mushumo wavhuḓi ngori muthu u a tea u thusa vhaṅwe, ee nṋe ndi nga vha livhuwa na nga na na na na u ya ndi tshi vha ṱolela na nga u vha isela zwiḽiwa.

Ndi nga ita uri hu vhe na madokotela manzhi, mishonga dzule i hone na dzi ambuḽentse dzi dzule dzi hone dzine dza nga ṱavhanya dza ita uri tshumelo i tshimbile.

Vhathu ngori vhathu vha tshi lwalwa vha amba zwiṅwe na zwiṅwe zwine a funa, vha funa, so u tea u konḓelela vhathu a vha muthu ane mini, a vha muthu ane a funa vhathu, a vha muthu ane a funa mushumo wawe ngori wa funa mushumo wawe u ḓo vhona mushumo wawe u tshi u ḓifhela.

Ndi nga u vhudza uri kha ite uri a ḓise dzi ambuḽentse dzine dza tsheka vhathu ngauri vhathu hafha a vho ngo tou takala zwavhuḓi nga nṱhani ha uri ho ri u tou bva khoroni vhaaluwa vha sokou dzula vha tshi lwala, vhaaluwa vha sokou balelwa u tshimbila, vhaaluwa vha vho balelwa u vhona nga nḓila yavhuḓi.

Ndi vhona u lindela ambuḽentse hu zwone zwa khwine ngori havhaḽani vha na tshenzhemo na nḓivho ya uri muthu a vhaisala vha swika vha thoma ngo ita zwifhio zwine zwa nga mu thusa ngori vhone vha goloi vha nga ri vho no vha hanefha magondoni vha imiswa dzi nḓilani vha wana uri ho no vha na hezwi zwine zwa vha ita uri goloi dzi lenge mara vha dzi ambuḽentse vha ya kona u lidza tshihuyehuye ya vha i khou sokou fhira, i so dziṅwe dzi tshi vula nḓila i khou sokou fhira i tshi gidima khezwiḽa uri i ṱavhanye i swike hune ya khou tea u ya hone.

Ee, kiḽiniki arali ya fhelelwa nga maḓi hu a ḓisiwa ṱiraka ḽiswa ḽa maḓi ha sheliwa maḓi mathangeni, ha fhela muḓagasi hu na hezwi zwo no vhidzwa u pfhi genereitha zwa zwa tshizwino zwa thekhinolodzhi hu shumisiwa dzhenereitha.

U hwaliwa nga mapholisa vha mu ṱuwisa ngori u vha a tshi a a a khombo kha tshitshavha a hu na muthu ane a tea u mu rwa kana a mu ita zwiṅwe zwithu, ndi uri mapholisa a tea u ḓa a mu vhulunga, a mu fara vha ite uri a thusalee ngori hoyu muthu u vha a songo tou nanga.

Hu vhudziwa dzi ambuḽentse uri dzi gidime dzi ye dzi thuse na vhathu vhane vho gudiswa uri arali ha vha na nyimele dza so vha tea u vha vha tshi khou dzhia ndango hu saathu swika dzi ambuḽentse.

I ita uri, i a lwa nga maanḓa ngori Insulin ndi yone ine ya ita uri na musi muthu a vha wo vhaisala huṅwe a vhe a sa zwi pfhi nga u ṱavhanya, so i ita uri a pfhe a na nungo nyana na u itela uri a kone u pfha uri a nga kona u imedzana na zwine a khou ṱangana nazwo.

A zwo ngo fanela na luthihi ngori vha nga vhuya vha nga vha sa lovhela hanefho midubani dzi ḽainini hanefho vho foḽa, ndi vhona uri zwi vha zwi songo tou nanga zwi songo tou naka uri vha vhe vho ima midubani vho lindela ngori muthu a nga nga a sa lovhela hanefho.

tshithu tsha nṱha nga maanḓa ḽi amba uri muthu u tea u ita nyonyoloso, u tea u ḽa zwa pfhushi, u tea u ita uri masole a muvhili wawe a dzule o takala, u tea u ṅwa maḓi, u tea u tevhedza zwine zwa ita uri a takale a penye a vhonale sa muthu uri na musi ha ḓa zwithu zwifhio na zwifhio a kone u zwi imedza.

Ndi vhona u nga ndi yavhuḓi ngori ri tshi ya ri khou wana mishonga ri khou i fhiwa arali ri khou lwala ri khou wana manese a tshi khou ri fha uri hai hezwi zwi nga vha thusa, madokotela a tshi vha vhudza uri vhona vha nw hezwi na hezwi vha nga kona u u u u lafhea, vha nga kona u u u wana thandululo, so ndi vhona uri ndi zwavhuḓi nga maanḓa hezwo.

Ee, lu ṱuṱuwedza u ya dzi kiḽiniki dza musalauno ngauri huṅwe wa wana zwi khou lenga huṅwe wa vhona uri zwo lapfhesa vha tshi u vhudza dzi ndaela na uri u thoma u ye gai u ite zwifhio na zwifhio, ri vhona uri zwi vha zwo lapfhesa u fhira zwa musalauno, zwa musalauno u sokou ya haningei vha u fha philisi wa vhuya wa ḓi gumela wa lala wa fhola.

Nthusa vhukuma a tshi thusa na vhaṅwe nga maanḓa ngori zwi ita uri hafha fhethu hu vhe na mutakalo hu vhe na zwiḽiwa, ndi vhona zwi ita uri shangoni hu tshilee uri na vha sa koniwi vha ḓi kona u ḽa vha ḓi vha na mutakalo.

Mafola, vha sokou laṱa zwiṱopi maḓakani na musi vhana vha tshi tambisa dzi metshisi dzi nnḓuni.

Ndi milandu ya zwibadela ngauri vha vha vha si na tshumelo yo hulaho na fhethu hune vha nga kona u langa uri vha vhone uri vhathu vhoṱhe vha nga kona u lafhiwa nga tshifhinga. Ndi tshumelo thaidzo, ndi thaidzo ya sibadela na muvhuso, muvhuso ndi wone une wa khou khakhisa zwoṱhe ngori muvhuso wa ita uri tshumelo i vhe hone zwiṅwe zwa zwiṅwe zwi nga vha hone ha si vhe na miduba fhethu hune vhathu vha vha vho lindela hone uri vha lafhiwe. Ndi vhona uri ndi thaidzo ya muvhuso, muvhuso u na tshelede nnzhi yoṱhe ine i tea u vha i khou thusa vhathu mara a u khou ṱoḓa u bvisa uri hu fhaṱiwe zwithu zwine zwa ḓo ita uri vhathu vha thusalee nga tshifhinga na u thola vhathu vhanzhi.

Ngori tshi ita uri maswavhusiku haaḽani a sa tou vhavheesa, tshi ita uri nga tsha matshelo vhone vha tshi vuwa vha vuwe vha wane uri haaḽa mapundu ha tsha tou vhesa hone ngori hezwiḽa zwithu zwi a vhavha, zwino vha fhiwa hetshi tshihumbehumbe vha tou tshi aravhela, vha tou wana na ṱhanzwa nyana a vha ḓo wana vho tou nakelela hu si tshe na na no u pfha vhuṱungu u fana na hovhu ha mulovha kana he vha vha wana nga madekwana nga maswavhusiku.

Utea u wana vhathu vhane vha nga amba naye, a wana na mishonga, a wana na vhathu vhane vha nga mu tikedza vha vha vha dzula nae, vha mu fha maipfhi a vhuṱali maipfhi a vhuisa muthu , maipfhi a ita uri muthu na ene a pfhe a muthu ane a vha na vhaṅweni. Ndi vhona uri zwi ṱoḓa uri vhathu vha ime nae vha mu tikedze.

Hezwi zwithu zwoṱhe zwi koniwa nga matshilisano u funana na u ṱhonifhana na u ṱhogomelana zwi itwa u pfhi uri mutakalo u koniwa na ngori ra ḽa zwithu zwithihi zwa pfhushi, ra ḓivha uri zwithu zwa pfhushi zwi ḽiwa nga tshifhinga hetshi, zwa swigiri muvhili u ṱoḓa zwifhio na zwifhio, ha tou vha na nzulelo uri vhathu ri tea u tshilisana nga heyi nḓila uri ri kone u fara na muṅwe na muṅwe a vhe na mutakalo.

U tou ṱhogomelwa ngori vhathu vha tou dzula vha nae, vha ya mu ḽisa, vha amba naye zwavhuḓi, vha ya mu pfhesesa, vha mu ṱoḓela na mishonga a isiwa na sibadela, a thi thu ḓiwanavho ndi khou ṱhogomelavho shame.

U tea u ḓiwana a khou ṱolwa lutendaho, lu paḓaho luṱanu, u tou ḓiwana a khou ṱoliwa ngauri a nga wana uri tsho mu kavha ngori zwi tshi kavhiwa nga nḓila dzo fhambananaho, ndi vhona uri ndi khwiṋe uri muthu a dzule a khou a khou ṱoliwa ngori ndi zwithu zwavhuḓi hezwo zwi ita uri mutakalo wavho u nake nga maanḓa.

Ee, ndi nga ḓiwana ndi khou ita uri ndi ye sibadela ndi wane mushonga, ndi dzule ndi khou nwa mushonga uri ndi kone u lalama.

Ee, ndi ḓipfha ndo vhofholowa ngauri ndi vha ndi khou itela mutakalo wanga na zwa uri madokotela a hafha vhuponi hanga a amba zwavhuḓi na vhathu ndi vhathu vhane vha ḓo tou ni vhudzisa uri vha khou pfha vha songo farea arali vha na mbudziso kha vha ri vhudzise ri tandululwe zwino.